Ee, ndi vhona u nga vha vha vha vha vha ndi fanela u, vha muvhuso vha fanela u ri engadzela mabisi kana vha ite tshi kana vha ite vha vha vha fhungudze tshi, vha fhungudze tshifhinga vha si tsha tou kala tshifhinga uri mabisi a tshimbila nga tshifhinga tshifhio na tshifhio, avhe a tshi khou ḓi tou tshimbila a ye a ise vhathu. a tsitse vhathu a vhuye, a dovhe a ise vhathu, a dovhe a tsitse vhathu a vhuye ngauralo ngauralo. Ndi vhona u nga i ḓovha i yone ndila ya khwine uri vhathu vha kone u vha kone hu si tshavha na ṱhahelelo ya mabisi.

Ndi vhona nga nḓila ye mbadelo dza mabisi dza gonya ngayo dzo kwama, dzo kwama ndo ndo sala ndo no vhaisala vhukuma ngori ndi vho ndi vho shumela, nṋe ndi vho tou shumela ndo shumela u ṋamela a tshi, ndi vha ndi si tsha kona u wana, ndi si tsha kona u wana tshumelo yavhuḓi kha nṋe, a thi tsha kona u sala na zwiṱukuṱuku zwo tou ḽa, ndi vha ndi tshi vho tou shumela u ṋamela. Zwino ndi vhona zwi vha zwo no mbaisa ende ndi vhona ndi khwine ndi tshi tou ḓiwanela vhudzulo hanefho nda si tsha shumisa hezwi zwithu ngori mbadelo hedzo dzi vho tou mbaisa a thi tsha kona u dzi swikelela zwavhuḓi.

Kha nyimele dze, ndi nga khwaṱhisela hafho, ndo wana uri ndo no sala ndo no bilufhala zwo no ntshinyela ḓuvha, ndo wana uri ḓuvha ḽanga ḽo vha ḽi si tsha vha ḓuvha ḽavhuḓi ḽo vha ḽo no vha ḓuvha ḽi no vhaisa nga nga nga nga nga kushumele kwa, nga u lenga ha bisi kana u khantselwa ha bisi. Zwino ndi vhona uri tshumelo yanga yo no shanduka lune nḓi vho tou humbula u tou wana vhudzulo ha tsini, nda si tsha shumisa ngauri tshifhinga tshoṱhe zwi dzula zwi khou kwama, zwi khou kwama zwi si tsha, zwi dzula zwi khou nkwama zwi si tsha a fulufhedzea zwi tshi khou kwama tshumelo yanga. Ndi vha ndi si tsha shumela zwavhuḓi zwi amba uri ndi fanela u tou wana vhudzulo kana nda tou shanduka nda shumisa zwiṅwe zwiṋamelo.

Ndi vhona uri zwifhinga zwo tiwaho nga ma zwa mabisi ndi nga matsheloni, matsheloni tsheloni a sigisi na u vhuya nga ma tshithabama tsha tsha tsha tsha awara ya vhuṱanu. Ndi vhona uri ndi zwone zwifhinga zwine zwa vha zwo tiwa uri muthu u ḓo kona u shuma ngazwo.

Ndi nga humbela u ḓadziswa kha muṅwe ane a wa mbilu ya tshilidzi, ndi nga ndi nga humbela uri a nnḓadzise, a nthusevho sa izwivho ndo fara nga hetsho, ndo fara tshelede yo eḓanaho. Nṋe ndi khou ḓivha, ndi nga humbela muṅwe uri a nthuse ee ndi vhona u nga ndi nga tou humbela thuso, ndi yone nḓila ya khwine ine ndi vhona i yone yo yo yo farana zwavhuḓi, ndi yone i no ri lamulela, ndi vhona uri ndila ya khwine sa tshoṱhe.

Ndi vha ndo bilufhala vhukuma ngauri ndi vhona zwo zwo nkwama nṋe nga maanḓa ngori ndi vha ndi songo tsha ḓowela u shumisa zwiṅwe zwiṋamelo vhunga zwiṅwe zwiṋamelo zwi tshi ḓura. Nda dovha hafhu nda vhona uri zwiṅwe zwiṋamelo zwi a ndengisa kha mishumo ende zwi a pfareledza, ndi vhona i singo tsha vha nḓila yavhuḓi kana i songo tsha mpfhara zwavhuḓi vhunga ndi songo tsha, ndo no ḓowela u shumisa bisi ndi tshi ya, ndo ḓowela u dzulela u shumisa bisi tshifhinga tshoṱhe, ndi vhona uri zwi vha zwi songo tsha mpfhara zwavhuḓi.

Ee ndi vhona zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo luhafhulelo musi vha tshi khou shumisa bisi ngauri ndi vhathu vhane vho no ḓi alutshela a vha tsha konavho tshithu, a vha tsha kona a vha tsha tou vha na nthuni na zwithu zwinzhi. Zwino vha a ḓi wana luhafhulelo vhathu vhahulwane ndi vhona uri vha vha vho na vhathu a vha tsha kona u to ḓishuma ngauralo nga maanḓa.

Khaedu heyi ndo i tandulula nga nḓila, ndo tou fhedza ndi tshi khou humbela pfharelo, nda dzula fhasi fhedziha ndo vha ndo ḓivhudza uri ndi ḓo ya nda mu ripota kha muhulwane wa mabisi uri a ri khou farea zwavhuḓi, uri ri kone uri hu kone u vha na mulalo bisini, ndo i tandulula ngo foinela muhulwane wa mabisi uri vha ri tandulule yone uri mureili wa bisi hoyu a ri fari zwavhuḓi musi ri khou shumisa bisi heḽi.

Ndi a vhudzisa uri vho ḓiraiva eyo nḓila ine vha khou i shumisa nṋe a thi i ḓivhi, nda khou humbela, i ḓo riswikisa na afho hune nda khou ya u tsa hone naa arali ngori ndi tshi khou sumbedza uri ei nṋe a thathu vhuya nda bva ngayo na ḽiṅwe ḓuvha musi ndi tshi khou ṋamela ndi khou shumisa bisi, nṋe thi i ḓivhi heyo nḓila zwino ndi khou nyaga u ḓivha uri i ḓo ntswikisa naa hune nda khou ya hone naa, vho ḓiraiva vha ḓo tea u mphindula nga nḓila yo teaho u sumbedza uri i ḓo ntswikisa hune nda khou ya hone ngauri zwino ndo tshuwa.

Tshenzhemo ya tshi tsha vha tsho no vhilingana nga maanḓa ngauri bisi a i imi huṅwe na huṅwe, i ima fhethu ho teaho zwi amba uri tshifhinga tsha u thoma u tsha musi hu vha hu vhilingana nga maanḓa, hu vha ho ṱanganana tshifhinga hu vha hu songo tou vha nyimele yo u takadza i no takadzaho, i ya bora hu vha hu na kwanye kwanye na mini na zwoṱhe.

Khadi ri i wana ro ya ḓoroboni hangei hune mabisi a paka hone, hune dzithithithi, dzi khadi hedzo dza rengiswa hone, ri ya hone ra ya ra badela ra fhiwa khadi uri ri kone u i wana, ra kona u i shumisa zwavhuḓi. Ri ya mabisini Ṱhohoyandou hangei ḓoroboni.

U ya badeli, u ya badela a fhiwa zwirasithi u sumbedza zwo ri o badela, u ndi yone iṅwe nḓila ine ya shumamiswa ngayo u ṋamela bisi, u ḓo fhiwa tshirasithi u sumbedza zwa uri o badela hoyu tsha bisi ḽeneḽo.

Tshipirioni tshe nda ṱangana na tshelede tsha uri, tshe nda vhuya nda ṱangana natsho ndo no wana uri mureili wa bisi o vha a khou reila zwavhuḓi ha swikelela he tshipirioni ndi tshi lavhelesa nda wana uri o vha a khou gidima nga nḓila yo kalulaho lwe a ṱoḓa uri lukhuthula mulamboni, nda wana uri ndo tshuwa nga mannḓa nga maanḓa, nda wana uri mureili hoyo wa bisi u reila vhuyaḓa nga maanḓa. Ha koni u reila na luthihi, u khou reila zwo khakheaho tshoṱhe nga maanḓa, zwino tshipirioni tsha hoyu mureili ndo wana uri mureili ha koni, a nga ri vhulaya hoyo. Ndi iṅwe ya tshenzhemo ye nda vhuya nda ṱangana nayo.

Ndi uri musi a vhathu vha, vha fanela u badela vhareili vha mabisi u nga ya tshelede dzi no pfala. Tshelede dzi no vhonala, dzine vha ṱoḓa dzone, nda vhona uri ndi zwone zwine zwa nga thivhela uri hu sivhe na migwalabo ya mabisi, ya vhareili vha mabisi, uri vhaṋameli vhashu vha si tambule.

Ndi musi vha lugwa vha vha vha ndi musi vhareili vha mabisi, vha sa khou fhiwa tshelede. Vha khou vhona tshelede ine vha khou fhiwa, i ṱhukhu i sa vha fushi zwi a sia vha tshi ita migwalabo, ende zwi a fhedza zwi tshi khou kwama vhaṋameli, vha tshi sala vhana vha no shumisa mabisi ḓuvha na ḓuvha, vha si tshi ḓo balelwa uya mishumoni yavho. Kana uya afho hune vha khou ya hone, vha ḓo kundelwa. Nga uri a vho ngo ḓowela u shumisa tshiṅwe tshiṋamelo kana tshiendedzi.

Ee, ndo no kwamea, zwa mbaisa luṅwe badi, nga uri ndo fhedza ndi tshi vho badela tshelede nnzhi ndi khou shumisa tshiṋamelo tshi no ḓura, uri ndi kone hafhu u swika tshikoloni. Nga nṱhani ha uri mabisi o vha a sa khou tshimbila na luthihi.

Musi ndi tshi lavhelesa tshenzhemo yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi ngeno kha vhupo ha thekhisi, thekhisi dzo ḓala nga maanḓa lune ri a kona u dzi sa u shumisa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Dzi fhira awara iṅwe na iṅwe, awara iṅwe na iṅwe zwi amba uri ndi a kona u ya mushumoni nga tshifhinga, nda dovha hafhu nda vhuya nga tshifhinga.

Zwi kone u sumbedza zwo uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi ḓo tshimbila zwavhuḓi nga ngona, tsha tshimbila na nga mutevhe wavhuḓi. Zwa tshimbidzana zwavhuḓi, zwi nga fhasi ha ndango. Ndi nga zwo zwi shela zwavhuḓi mulenzhe wavhuḓi uri, dzi swika dza paka hafha dza wana vhathu vho dzula hafha, vhathu vho yo. Dzi kone u shuma u sumbedza uri vhathu vha dzula ha ha vhathu vha ḓo ṋamela hafha vha imiswa vha thekhisi, vha tshi ṱoḓa mabisi vha ya vha ṋamela hangei.

Ndo wana uri vhathu vho vha vho ḓalesa nga maanḓa, ndi khou balelwa u wana tshikhala tsha u dzhena thekhisini musi ndi tshi ṋamela. Mara fhedzi, nda shumisa mu, nda shi to dzhumeledza nga maanḓa uri ndi kone u kunda heyo nyimele i nda vha ndi khou ṱangana nayo.

Tshiṱori tshine nda nga si tshi hangwe, ndi musi ndo ya dzi thekhisini hangei hune ya ṋameliwa dzi thekhisi. Ha ya ha vuwa nndwa khulu, ya vhareili vha dzi thekhisi ngeno zwa sia hu tshi khou vha na u mabulayo, kana u shululwa ha malofha na u huvhadzana. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi nga si zwi hangwe, he ḽo ḓuvha ndo wana vhaṅwe vha tshi khou bviselana na zwigidi, ngeno nṋe nda vha ndo no tshuwa vhukuma, uri afha vhutshilo hanga vhuya lozweya, mara fhedzi ndi khou tenda. Fhedzi. ha fhedza ro no vha, yo lanu yo langulwa nga mapholisa, mara nda fhedza ndo vhuya hayani zwavhuḓi.

Ndi tshi lavhelesa zwikhala zwa thekhisi, ndi vhona thekisi vha engedza dziṅwe thekhisi, dza vha nnzhi nyana. Ndi vhona uri zwi nga khwiṋisa badi tshenzhemo ya vhaṋameli uri vhaṋameli tshifhinga tshoṱhe, vha tshi ṱoḓa ubva vha ḓo wana uri thekhisi dzi hone. A dzi ngo ngalangala, dzi hone. Zwa sia zwi khou ri thusa nga maanḓa zwi khou khwiṋifhadza tshenzhemo.

Vhuponi ha mahayani, thekhisi dzi a lenga nyana u tshimbila, dzi tshimbila nga u dodoma. Honeha vhuponi ha ma ḓoroboni thekhisi dzi dzula dzi khou gidima, nga uri hu dzula hu khou tshimbiliwa hu dzula hu ho ṱanganana. Hu tshi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou ita nga u ṱavhanya, fhano hayani zwi a li ongolowa nyana, zwi a ongolowa ngo ralo.

Ndi mushumo wa vha ṱhirafiki, vha ima u langula dzi thekhisi kha ikonomi, uri zwi khou dodombedzwa naa? Zwi khou vha khwiṋe naa?

Ndi ngauri ndi vhona ṱireini i songo to tsireledzea zwavhuḓi. Musi ndi tshi lavhelesa kha tshiporo ine yavha i kho gidima khatsho. Ndi soko pfha ndi na nyofho uri inga ṱhukhuwa kana ya wa.

Ndi vhona itshi vha i tshi kho thoma ya i kho vhona uri a i na aina badzhete yavhuḓi ya ya u lugisa gan . Ndi ngazwo kana a i na vhaṋameli vhanzhi vhane ya nga sia i tshi khou kona u u sala i tshi lugisa zwithu. A i na masheleni manzhi ane a nga kona u lugisa tshiṋamelo u lungisa bada musi yo tshinyala.

Vha ya kona u dzula fhasi vha langana uri kha tshiṱitshi hetshi na tshiṱitshi hetshi hu ḓo takuwa tshidimela hetshi. Nga hetshi tshifhinga nga hetshi tshifhinga ha takuwa hetshi tshidimela nga hetshi tshiṅwe tshifhinga ha takuwa hetshi gidimela. U ya nga u ralo ngo ralo ndi hone vha tshi kho kona u zwi langula zwavhuḓi. Not uri zwa takuwa nga tshifhinga tshithihi nga uri zwi ḓo sia hu tshi khou vha na dzikhombo.

Vha fanela u shumesa dzi dzi thikhithi dza u ṋamela zwidimela uri vha kone u langula vhathu vho ḓalesaho. Vha fanela u ṋamedza vhathu nga ṋomboro yo fanelaho ṋomboro ya tshidimela uri hu si tshavha na u ḓalesa nga ngomu ha tshidimela.

Ee zwi a ṱoḓea nga uri hu na vhaṅwe vhane na wana vho ṋamela vha sina thikhithi. Zwa siya riṋe vhaṅwe ri tshi khou badela vhone asongo badela zwi vha singo tsha ri fara zwavhuḓi. Zwino zwi a ṱoḓea uri vhalanguli vha vhe vha hone kana vhaṅwe vhathu vha a shotha dzi sithi vha wane vho ima nga nṱhani ha uri muthu a na thikhithi mara fhedzi o dzula kha sithi. Zwi sia sa tsha fara vhathu zwavhuḓi.

Ee zwo leluwa nga maanḓa uri vha a zwi ngo to leluwa nga u to ralo. Nga maanḓa ndi tshi ḓi wana vhaaluwa vha tshi nnḓadze kha vhupo hashu.

Ee mitengo ya uber i a ḓura honeha ya dzi thekhisi yo yo yo tshi yo yo yo leluwa nga maanḓa i sa ḓuri. Ngauri uber ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi dzi private private transport. Ndi zwiṅwe zwithu zwa zwa private dzavho asi private ya nnyi na nnyi u to i vhidza ivha yo itelwa iwe muṋe.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u itela uri arali ha nga itea zwiṅwe zwithu vha vhe vha khou zwiḓivha zwori muthu hoyo o vha a khou shumisa tshiṋamelo ḓe. Hone a tshi khou ya gai ngauri zwi a konadzea na ya na vhulaiwa kana na wana khombo. Zwino zwi nga itea kana na na tswiwa hu nga itea zwithu zwinzhi. Uri zwino vha fanela u zwiḓivha uri ṅwananga kana muthu u khou shumisa tshiṋamelo tshifhio.

Ndi ḓi pfha ndi khou dinalea vhukuma vhunga thekhisi dzi tshi ri laṱa badani. Honeha bolt kana uber i ri swikisa hune ra kho ṱoḓa uya hone ya ri tsitsa getheni ḽa hanefho. Zwino vha thekisi avha zwi iti hezwo a vha ri tsitsi. Zwino arali ndi tshi khou pfhi ndi na mihwalo minzhi ndi khou ṱoḓiwa ndo hira bolt kana uber ndi a kona uri vha khou ya ndi a kona u tsa muḓini wa hayani hanga straight. Zwio vha thekisi ni ḓo tsa badani ndi wane hayani hu kule hu distance na badani. Zwi amba uri ndi kho to gagamisana na mihwalo heiḽa ndi ndoṱhe.

U itela uri vha ḓivhe kana vha sixele kana vha sedze iṅwe nḓila ya tsini. I ne vha ḓo ṱavhanya vha swikisa vhaṋameli vha vho ngayo . Tshiṅwe vhane vha khou itela uri vhasi xele hune vha khoya hone.

Ndi nga takalela mureili wanga arali a tshi khou reila zwavhuḓi lwa vhudele nahone lwo funzeaho. Ndi hone ndi tshi nga takalela mureili wanga ngauri hu na vhareili vhane vha reila sa maḓabaḓaba. Kana sa mavavhi vha a gidimesa vha a gidima lukalulaho lwo kalulaho. Ndi zwone zwine zwa nga sinyusa vhukuma zwino ndi nga takalela mureili wanga arali a tshi nga reila lwa vhudele. Nahone a ntswikisa hune a khou e nda khou ya hone a dovha hafhu a vha a tshi fulufhedzea.